Indlela yokwenza okokubana idatha ifikelele kuye wonke umntu waseMzantsi Afrika, kukokubana zehliswe okanye ehliswe amaxabiso edatha. Idatha iyabiza, ayingomntu wonke okwaziyo ukuyithenga nofikelelekayo ekubeni akwazi okokubana abe nezaa datha okanye abe neWi-Fi endlini yakhe.

Iinkonzo zostrimisho azilulo uncedo kuba kaloku ziinkonzo apho abantu bazonwabisa ngazo ukubukela iimuvi, ukubukela ibhola, ukubukela abantu bebalisa ngobomi babo. Nto leyo endingenothi inalo igalelo kubomi bomntu.

Indawo endinoseta kuyo iWi-Fi yasimahla lilitha leencwadi, ilayibrari. Kuba kaloku abantu abaninzi bafumana khona uncedo, abafundi, abafuna imisebenzi nabaphangeli. Kwilayibrari zininzi izinto okwazi ukuzenza ungumntu, ngaphandle kokuyohlala nje ufunde.

Xa kuthethwa ngedatha into efika kuqala kum yimali. Ndizoyithenga njani le datha, yaye izawuhlala ixesha elingakanani xa sele ndithe ndayithenga?

Ndingaboleka isixhobo komnye umntu okanye ndiye kubukela kumntu onaso esi isixhobo kulo mxholo ndifuna ukuwubukela.

Idatha ayifikeleli kakhulu ebantwini kuba abantu abaninzi abakwazi ubana bathenge idatha, imali abanayo yokuthenga idatha.

Mna ndithanda ialbham kuba ialbham iba nazo zonke iingoma loo mntu lowo oculayo azenzayo, yaye iyakwazi into okokubana sihlale sizigcinile kuthi kwiifowuni. Ngoko ke yiloo nto ndithanda ialbham.

Unomathotholo ndiyawumamela kakhulu yaye ngowona ndifumana kakhulu kuwo uqikelelo lwemozulu. Ukumamela unomathotholo yeyona nto iba lula kakhulu ukwazi nokufumana ulwazi ngezinto ezenzekayo kuba kaloku kwiifowuni zethu esiziphathayo ziye zifune okokubana yibe nedatha ukuze ukwazi umamela unomathotholo kuyo.

Abantu abadala abazibon,i abasiboni isidingo sokusebenzisa i-smartphone kuba kaloku bona babukela umabonakude okanye bamamele unomathotholo, yindlela abafumana ngayo ulwazi. Thina sibabantwana bangoku siye sifune ulwazi oluphangeleleyo esithi ke sikwazi ukuze sikwazi ukulifumana funeka singene kuGoogle sijonge loo nto siyifunayo.

Abantu abadumileyo into edala sithande iindaba zabo kukuba sibukela kubo kakhulu kuba siye sinqwenele okokubana sifane nabo ngenye imini. Yaye umntu ojongele kuye okanye okhula urhalela ukuba nguye uye urhalela ukuyazi indlela aphila ngayo.

Oluqhagamshelwano lweintanethi lunceda kakhulu kubantu basemaphandleni ukuze bakwazi nabo ukuba nolwazi oluphangaleleyo. Umzekelo, abantwana besikolo bakwazi okokubana ba-aplaye okanye bafake izicelo kwiidyunivesithi.